Va fanekele va hoxa leswi swi vitaniwaku ku ri i ti fiber cables or fiber access hi swona swi endlaka leswaku matirhiselelo ya ti Wi-Fi ematikwenixikaya or emadorobeni ya va a henhla xipidi xa kona xi va ehenhla swinene.

Ku fanekele ku improv-iwa thekinoloji ya hina laha eSouth Afrika-Dzonga hikuva ematikweni man'wanyana ya ku fana na vo America Wi-Fi swilo leswi swi kumekaka mahala i swilo leswi munhu a swi access-aku mahala so na hina lanuwana hi fanekele hi improve hikuva hi karhi hi nyiketa munhu un'wana na un'wanyana muti wun'wana na wun'wanyana u fanekele wu va na Wi-Fi leyi kumekaka mahala ku va hi karhi hi kota ku hi endla leswaku hi ta improve communication ya hina.

Ku dyondzela ekaya mpfuno wa swona i ku wa swi kota ku va karhi u dyondzela u dyondza u ri ekaya hala tlhelo u karhi u va na ntirho lowu u nga ta va u karhi u wu tirha naswona sweswo swi na nkoka swinene hikuva u ta va u karhi u endla swilo swimbirhi hi nkarhi wa un'we laha u nga ta kota ku va u ya u ya girajuweta hala tlhelo u ta va u karhi u ri na xintirhwana lexi u nga busy hi xona u kota ku hlayisa muti wa ka n'wina hi xona naswona vubihi bya swona a ni voni ku ri na vubihi hi ndlela yona yeleyo kambe vubihi bya kona ni nga hlamuseta leswaku loko ku fanekele ku fika mikarhi ya ti ya swikambelo swi na vubihi loko mi fanekele mi tsala ti exams hi ku network sometimes na ndhawu leyi u va ku u ri ka yona yi va yi ri ndhawu huhwa i nga koti ku access kahle ku tsala kahle hikuva ku ri na huhwa eti-background but a ni voni ku ri vubihi bya ngopfu byebyo.

U fanekele u va u ri na xilo xa ku vulavula hi xona or mhaka nhlokomhaka ya ku vulavula hi yona u fanekele u va u karhi u endlile vulavisisi bya wena u tiva na xitori xa wena na mhaka ya wena leyi u lavaka ku ku hlamuseta before u ya eka timhaka ta ta ta ku fana na vo Whatsapp na vo TikTok so u fanekele u va u karhi u tiva nhlokomhaka ya wena u tiva information hi ku hetiseka ka yona.

Mahungu lama ni nga tshama ni mahlaya eka phephahungu a ku ri mahungu ya mujahana loyi a tlangela xipano xo xa Orlando Pirates laha a nga duvuriwa a lahlekela hi vutomi bya yena ni vulavula hambi ku ri namuntlha a swi se tiveka leswaku muendli wa mhangu yeleyo a ku ri mani or i mani na sweswiwani a ku se va na loyi a nga khomiwa hikuva a kumekile ku va ku ri yena muendli wa mhangu yaleyo mhangu leyiwani case ya kona ya ha ri ku fambeni ku ya emahlweni na namuntlha swilo leswi swi na malembe ndzhaku swi nga humelela kambe na namuntlha swa ha ri busy case ya kona ya ha ri ku fambeni ya ha ya emahlweni.

Swi na swi na nkoka swinene ku swi endla vaakatiko va tshama va ri active or aware hi leswi swi va ku swi kha swi humelela eka tiko rorolero so swi na nkoka swinene hi ku ku na vanhu vo tala lava vo ka va nga ri ki na mpfumelelo or vo ka va nga riki na access ya ku kuma mahungu ma lamawani kambe vuhangalasi bya bya bya bya kota ku fikelela eka vanhu vo fana na voho valava ku va byi va tivisa hi leswi swi humelelaka etikweni ra vona hi nkarhi wo walowo.

Vanhu va nga kokeki rinoko a va sunguli va vutisela hlokomhaka ku sungula va endla ti research ta vona hi vuendzi bya vona na ku tiva leswaku ku humelela yini va nga xiseki hi swin'wana na swin'wanyana loko xilo xo ze xi katsa mali va nga ngheneleli ka swona sweswo ku ku ta va ku ri scam.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku Wi-Fi ya mahala eka tilayiburari yi pfuna vanhu lava va pfumalaka tidata or lava vo ka va nga ri ki na access ya data leswaku va famba va ya etilayiburari va ya hlaya tibuku va karhi va kota ku access-a Wi-Fi ku endla ti research ta vona ngopfungopfu vana va xikolo va le high school or vana va xikolo va le tertiary swi na nkoka swinene eka vona loko va karhi va pfumala tidata ku ri va kota ku endla tiassignment ta vona va researcher va karhi va tirhisa yona Wi-Fi leyi mahala etilayiburari.

U nga xava data yo tala mara u nga yi heti hi n'hweti so swi kahle ku tiva data leyi u yi tirhisaka for n'hweti yona yaleyo hi ku loko wo xava data yo tala ya n'hweti kambe u nga yi tirhisi u yi heta ka n'hweti yeleyo va ta yi teka and u va u luzile u u waste mali ya wena so swi kahle loko u fanekele u tiva data leyi u yi tirhisaka hi n'hweti xikombiso u swi tiva leswaku wena u ta tirhisa five gigabytes ya n'hweti so u fanekele u xava yona u swi tiva leswaku u ta yi tirhisa u yi heta ku nga ri hi ku u xava yo tala u tlhela u nga yi heti en'hwetini u ta va u karhi u waste na mali ende loko u ri xichudeni mali ya kalanyana.

A ni ta yi tirhisa ku apulaya mitirho a ni ta yi tirhisa ku endla ti research na ku pfuna vana va xikolo hi ti-assignment.

I ku va ni karhi ndzi humesa information leyi nga yi leyinene ni nga humesi information leyi yo ka yi nga tshamisekangi ende leyi nga ta endla vaakatiko leswaku va va kwata or va va va va va va va va nga ha lavi ku lava ku hlaya or ku lava ku langutisa phephahungu ra mina so ni fanekele ni huma information leyi nga correct.

I ku nyiketa vanhu information leyi a va nga yi tiveku mahungu lama a va nga ri ku aware hi wona so phephahungu ra va nyiketa mahungu yo fana na wona lawa ri va dyondzisa swo karhi leswi a va nga swi tiveki.

Ni nga hlaya mahungu ya vanhu lava va nga duma va ti influencer lava va nyiketaka ntlhontlho eka vantshwa hi ndlela ya ku endla mali va nga va nga lava vo ka va nga tumbeteku mahungu yo endla mali eka vutomi bya hina hi ku eka vutomi lebyi hanyaka byona maendlelo ma mali ya tika swinene na ku kuma mitirho swa tika swinene eka masiku lamawani kambe ni nga lava ku hlaya mahungu ya ku fana na vanhu valavo lava nga duma lava va vulavulaka hi ku apply ka mitirho na ku endla mali tanihiloko u ri muntshwa ku ri na ku pfula mabindzu.

I ku va ka ti social media to hambanahambana hi ku sweswo swi ku endla leswaku u tshama u ri active and u tshama u karhi u tiva lexi xin'wana na xin'wana xi endlekaka eAfrika-Dzonga laha sweswo swi endla leswaku u va u karhi u swi tiva leswaku mundzuku ku ta va na strike or a ku nge vi na strike swi ku endla leswaku i tiva na lomu u fanekeleke u pfukela u ya kona loko u fanekele u ya apulaya swa mitirho mitirho yin'wanyana va yi advertiser eka ti social media loko ku ri ku a wu tirhi wa famba u ya kota ku ya submit-a ti-CV ta wena.